Jo ke founa ka ke le bohloko maobane motlakase, o ile wa tsamaya, itse ha o kgutla wa kgutla ka matla wa tjhesa router. Ke swabile, ke kgathatsehile ha ke tsebe hore na ke ntho e nka e etsang jwang. Ke bohloko e le ka nnete.

Streaming ke pabatso yane e bapalang television-eng. O kgona ho e download-a app ya teng o ise founung, o kgone ho e shebella ka founu.

Ho jwalo, ha se taba e thabisang hobane ha re buletse television kapo seyalemoya re be re lakatsa ho utlwa ditaba tsa bo rona tsa Afrika Borwa. Ha o bapala ditaba tsa mose hobane ha re tsebe letho ka ditaba tsa mose, re tla di etsang.

Nna nka beha le haeba ke five hundred, hore ke patale kgwedi le kgwedi, ke patale ka banka hore ke tle ke kgone ho fumana ditaba letsatsi le letsatsi.

Nna nka eletsa moreki hore hoja bonyane o na patala kontraka ya hae a patalle selemo, hara nako tjena selemo ha ntse se ya a kgone ho bokeletsa hore selemong se tlang a kgone ho patala e ngwe hape kontraka. Ke bona eka e ne e tla mo qhoba ka tsela eno.

Ho bohlokwa haholo hore motho le motho a be le marangrang, hobane nako di fetohile ke ena COVID-19 e kgutlile hape, batho ba se ba tla tshwanela ho sebeletsa ka tlung, ekare motho e mong le e mong a ka etsa jwalo.

Marangrang ke ntho e telele, e makatsang, e kgonang ho re motho a mona Afrika Borwa a kgone ho hokahana le motho a kwana mose ho mawatle. Ke ka moo marangrang a sebetsang ka teng, ke ka hona ho leng molemo hore batho ba kgone hore ba dule ba na le marangrang a bona hore ba kgone ho hokahana le batho bao ba ba ratang.

Monghadi, kena le tletlebo ke qeta ho reka data ya mashome a mararo. Ke sebedisitse hora fela e se e fedile, seo se etsahalang ha jwang.

Ke tla buisana le bona re bontshane ka ho patala hore na nka kgona ho patala ha jwang, tjhelete eo hanyane hanyane ho fihlela ke ba ke qeta tjhelete ya selemo, haeba ba ntumella pele ba ka nkisa maqwetheng.

Ho re ho be teng seteishene sa radio laleng ya ka, nna ne ke tla batla dipatlisiso ho batho e bang se ntse ba na le tsona diteishene tsa radio. E re hee ha se ke fumane dikarabo tseo, ke latelle hore na ba itse ke etse jwang, e re ha se ke na le sona seteishene sa ka sa radio, ebe ke hira batho e bang ke ba hona moo laleng ebe bona ba buang monono lenaneong leno la radio. Le teng ha ke no kgetha batho fela, ke tla kgetha batho e bang ba na le moqoqo o monate, e bang ba tla mamelleha le hore ba kgone ho etsa batho ba thabe le hore lenaneo la bona le be monate, ke tla etsa jwalo.

Ho bua nnete, rona re le batho ka mang mang ha re netefatse ditaba pele re di fafatsa, re di bua di le jwalo moo re di nkileng teng internet-eng. Le nna ke kile ka wa bang ba ba bona empaneng hee, ka nako tse ding ke ke ke netefatse ka hore ke shebelle ditaba mona, television-eng kapa ke di mamele radio-ong hore ke be le bonnete ba hore ke tsona na pele nka di fafatsa, ka bolella ba bang batho.

Dumela motswalle wa ka, ke utlwile hore o so na le bothata ba hore ha re sa letsetsana hantle motshehare. Motswalle tlameha o utlwisise hore mabaka a mangata jwale, nna ntho ya pele ke hore ke na le lesea phela, lesea lena le ya nkgathatsa letsheare lena kaofela. Ya bobedi ke hore ke ya sebetsa, ke dula ke le mosebetsing hoseng ho fihlela mantsiboya, ke fihla hae se ke kgathetse. Ya boraro ke hore ha ke fihla hae, ke fihla se ke kgathetse ke batla ho phomola le teng ha ke fihle ke phomole, ke fihla ke qale ke phethe mabaka a ka tlung. E ngwe hape ke hore le airtime e ya tura motswalle, empa neneng ke tla netefatsa hore ka nnete kea zama hore ke o letsetse ha ke thola nako le ha ke thola tjhelete ya ho letsetsa, empa feela tlameha o dutse ho hopola hore ntse keo rata motswalle wa ka wa utlwa hee.

Mamelang bakgotsi ba ka hle, mmino wa lona kea utlwisisa le a o rata, empa nna ha ke di rate dipina tseo le di ratang. Nna mmino o ko ratang ke mmino wa reggae, haholoholo ha ke nahana ka ho Lucky Dube, yoh ke ne ke mo rata motho eno. Ekare nka dula ke mo letsa ho tloha hoseng ho fihlela mantsibuya ke ntse ke iketsetsa mesebetsi ya ka, ke bone ke tswela pele ke thabile.

Di teng tse ding tse nfosang, haholoholo ha ke se na data, ho ba ho molemo hore motho o dule o ntso o na le data hore o tlo tsebe ho tseba ditaba tsa lefatshe ka bophara. Hobane ka nnete le tse ding di a re thusa tse ding ka nnete di molemo dia re aha, re kgone ho ithuta hore na bophelo bo jwang di ho thibela tse ding tse re ka di qobang dintho.